Ndlela leyi tolovelekeke swinene eAfrika-Dzonga hi tlhelo ra vutleketli i xibazana kumbe lexi vitaniwaka taxi ndlela leyi hi yona yi tleketlelaku vanhu vo tala va yisiwa eka tindhawu to hambanahambana kambe eka tindhawu tin'wana ku meka ku ri na mabazi lama na wona ma pfunaka eka timhaka ta vutleketli ivi etindhawini to fana na le Gauteng laha kungana swikumekaka na switimela leswi tleketlaka vanhu swi va yisa etindhawu to hambanahambana ehandle ka sweswo kukumeka na timovha letitsongo leti vanhu van'wani va ti tirhisaka tanihi tindlela ta vutleketli ku vanhu vakota ku jikajika va ya tindhawu leti vati tsakelaka kambe leyi yi nga duma swinene i xibazani kumbe taxi.

Eka tindhawu tin'wana vachayeri va mathekisi i vanhu lava ti khomaka hi nhlonipho swinene leswi swi endla leswaku vanhu va va hlonipha va va teka tanihi vachayeri lavanene naswona loko va ri ku fambeni la patwini va landzelela milawu ya patu hambi va ri kwihi kumbe kwihi naswona a va tsutsumi swinene hikuva vanhu van'wani va chava rivilo loko vakhandziya thekisi kambe ku na vachayeri lava tivekaka hi vachayeri tanihi vachayeri vo biha vachayeri lava a va landzeleli milawu ya patu naswona a va swi koti ku khoma vakhandziyi hi ndlela leyinene leswi swi endla leswaku hi vateka tani ku ri hi vachayeri lava vo ka va nga ri vachayeri va kahle kumbe vachayeri vo biha.

Leswi swi endla leswaku vanhu lava hi nga va tshembi ku va hi khandziya ti bolt ta vona swi endla leswaku vanhu va suka va sukela swa ti bolt va ya eka tikhampani letin'wana leti na tona ti phakelaka vukorhokeri bya muxaka lowu kumbe va ya eka tithekisi kumbe va ya eka vanhu lava va va byelaka loko ha ha sungula ku ri kusuka la hi ya ndhawu ya so swi ta va lava mali muni naswona mali leyi a yi cinci hambi wo ya ka mina kumbe u ya eka munhu wun'wani kambe leswi swi endla leswaku vachayeri va bolt valahlekeriwa swinene hi vakhandziyi va vona hikuva va nga ri na ntiyiso eka ntirho lowu va wu tirhaka.

Leswi swi vangiwa hikuva vanhu lava endzelaka Afrika-Dzonga kusuka ematikweni yo hambanahambana loko va ri eka tindhawu leti va tshamaka eka tona va twa hi tindhawu to karhi leti nga na matimu swinene etikweni ra Afrika-Dzonga leswi swi endla leswaku va ti vutisa swivutiso swa ku hikokwalaho ka yini ndhawu yo karhi yi vulavuriwa ngopfu hi vanhu vo hambanahambana naswona hikokwalaho ka yini vanhu van'wana lava endzelaka va endzela ndhawu leyi yo va na yini leswi swi endla leswaku loko va ta laha Afrika-Dzonga va lava ku tiva ndhawu ya kona xikombiso ku fana na ndhawu ya le eVilakazi street eSoweto i ndhawu leyi nga na matimu swinene eka ku lwela ntshunxeko ka laha Afrika-Dzonga leswi swi endla leswaku vanhu va lava ku vona ndhawu ya kona laha swilo swa nkarhi wa wa nkarhi wa xihlawuhlawu a swi humelela eka ndhawu ya kona.

Eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona eka nkarhi wa sweswi vukorhokeri bya mabazi i bya xiyimo xa le henhla swinene kambe swiphiqo ku ya hi mina ko va xin'we ntsena loko kusuka laha ndzi tshamaka kona ndzi ya edorobeni mabazi ya kona ya hela nampundzu hi awara ya nhungu se leswi swi endla leswaku loko ku ba awara ya nkaye mabazi ya nga ha kumeki yoya edorobeni naswona mabazi hi wona ma khadziyekaka hikuva nxavo wa kona wu va wu ri wale ehansi loko hi langutana ni minxavo yo fana no khandziya ti-taxi ku ya hi mina a ndzi ta engetela mikarhi ndzi endla leswaku mabazi ya kumeka ku fikela awara ya khumen'we nampundzu leswaku vanhu hinkwavo va kota ku fika edorobeni hi nxavo wa le hansi.

Tikhampani leti ti nyikaka vukorhokeri bya e-hailing titele kambe ku na tin'wani vuhlayiseki bya kona byi va byi ri bya xiyimo xa le hansi kasi tin'wani vuhlayiseki byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla leswi swi vanga hikuri tikhampani tin'wana ti tekile swiboho leswaku ti lavisisa vachayeri va kona va nga si va thola leswaku va tirha ntirho lowu kasi tin'wana a va endli vulavisisi byo enta eka vachayeri va vona leswi swi endla leswaku vanhu va tlhakisiwa van'wana va tekeriwa swilo swa vona va tekeriwa tinqingho ta le ta le nyongeni na switirhisiwa swin'wana swa vona hikuva vanhu lava chayelaka timovha leti a hi vanhu lava ku nga ku nga endliwa vulavisisi hi vuenti.

Switimela a ku ri vutleketli lebyi a byi ri na nxavo wa le hansi swinene leswi a swi endla leswaku vanhu vo tala va byi tirhisa naswona va kota ku fika emitirhweni kambe va nga hakelanga mali yo tala eka masiku lama switimela swakala swinene leswi swi endla leswaku vanhu va hakela mali ya le henhla loko va lava kusuka va ya emitirhweni na tindhawu to hambanahambana kasi hi nkarhi wa switimela vanhu a va kota ku tirhisa mali yintsongo va ya entirhweni va nga durheliwanga se leswi swi endla leswaku va khumbeka swinene eka mali hikuva minxavo ya mafurha yi tshama yi kha yi ya ehehla naswona vutleketli lebyi nga kona eka nkarhi wa sweswi byi tshama byi kha byi lava ku engetela mali kumbe nxavo wo khandziya hikuva va kha va landzelela nxavo wa mafurha kumbe petiroli.

ku teka timovha hi swikweleti kumbe va va va kha va hakela mali hi yitsongotsongo swi pfuna ngopfu eka van'wamabindzu lava va tirhisaka timovha hikuva va swi kota ku landza xikweleti xa movha lexi va swi tivaka leswaku loko n'hweti yi hela va ta kota ku xi hakela kambe xi ta va xi kha xi va nghenisela mali hi lero movha ya kona yi ta kota ku tlhela yi kota ku ti hakela hi yoxe tanihi movha leyi yi tirhaka swamabindzu kumbe bindzu leri va va ka va kha va tirha eka rona.

Leswi swa kuhlwela ka switimela swi vangiwa hikuva ku yiviwile switirhisiwa kumbe swiporo kumbe tinsimbi laha switimela swi fambaka kona, leswi swi endla leswaku switimela eka tindhawu tin'wani swi fika swi yima swi yimela leswaku ku lunghisiwa switirhisiwa leswi swo fana na swiporo, tinsimbi na tintambu ta gezi. Leswi swi endla leswaku switimela swi hlwela swin'wana leswi endlaka leswaku switimela swi hlwela ku na tindhawu laha switimela swi fambaka kona laha ku kumekaka leswaku ku na xilo le xi nga pfala xo fana na swiharhi, timovha ta vanhu na vanhu vona hi voxe leswi endlaku leswaku switimela swi hlwela ku fika laha swi yaka kona.